Merogo, diapole le di-banana di jewa thata mo lefatsheng. Goreng di jewa thata? Ke nagana gore batho ba di rata.

Merogo e e jewang thata ke spinach-e le morogo wa lephutsi.

Mabele a thusa gore batho ba dire bogobe, gape bontsi ba batho ba ja bogobe letsatsi le letsatsi.

Fa gotwe wine farming gotewa jang? Go tewa gore ba lema diterebe, mme ba dirisa diterebe tseo go dira wine.

O tlhoka mme o tlhoka le dijalo, ga o na le dijalo tse o ka ratang go dijala o ka jala.

Go lema ga rooibos go tshegetsa mefuta ya diphologolo le dimela tsa se legae.

Rooibos-e ke setlhare sa tlholego, mme gape rooibos e rotloetsa temo e e tswelelang, e bidiwang sustainable farming, gape e thusa diphologolo le dimela tse dingwe ka gore e le jalo ya tlholego rooibos-o ga e kgaotse botshelo jwa tse dingwe tse di nnang mo lefelong leo.

Rooibos e gola sentle mo maemong a a omileng le a a futhumetseng, jaaka kwa kgaolong ya kwa Aforika Borwa. Mme gape e tlhoka mmu o tsamaelanang le acidic soil.

tsa rooibos, ke tlhogo ya tlholego ga ena caffeine, mme gape gore e sa nna le caffeine jalo e tshwanelwa ke batho ba ba sa tshwaneng go nwa caffeine go akaretsa bana le basadi ba ba mo nakong ya boimana. Rooibos-e e na le di tse di botlhokwa tse di thusang go lwantsha dikotsi tsa kgwebisano mo mmeleng, tse di ka thusang go fokotsa kotsi ya malwetsi a a sa tshwaneng.

mo dijong jo bo opang e dirisiwa e le tee e e nang le tatso e monate e e senang caffeine, e tlatsang dijo tsa letsatsi le letsatsi. Batho ba e nwang mo dipakeng tsa dijo kgotsa mo maitseboeng. Dijalong tse di tswang rooibos, rooibos e ka dirisiwa jaaka karolo ya dipholo tsa dijo tse di fapaneng go jaaka tsa mabele le tsa dijalo.

Matute a merogo go tsenya merogo mo , merogo e e jaaka diaparo tsa butternut, brocolli, spinach-e le lephutsi di gotswa go nna tse di tsenngwang mo dibankeng di dikuku go oketsa phepho le tatso.

Spinach-e, dinawa, lephutshi, jalo le jalo. Re tlo go dirisa go tsenya merogo e mo dijong tsa rona tsa mosupologo, ke tshepa fela dijo di le monate thata.

Maungo ba mme ba dira dilo tse dingwe, jaaka tamati ba e ba dira tamati sauce, thekenoloji e botlhokwa mo kgwebong ya maungo ka gonne re tsaya maungo re a process-a re a dira dilo tse dingwe.

Go nale merogo e mengwe ga ya tshwanelwa go lemiwa ka selemo, mme fa o ka e lema ka selemo ya go swa gonne a ya tlwaela selemo, ga e batle letsatsi le le ntsi, ga e batle pula. Ke ka gongwe go na le maungo a a farologaneng a lemiwang ka maemo a bosa a a farologaneng.

Maungo a tsenya vitamins-i le di-mineral-e tse di botlhokwa, a na le fibre e ithusang tsamaiso ya dijo mo mmeleng, a thusa go tsweletsa tshiamo ya madi le go lwantsha dikgwetlho.

Maungo a tlhama karolo e kgolo mo kgwebong ya temo, a dirisa batho ba le bantsi ba ba mo metseng, a thusa go direla go tlhama ditiro le go oketsa lekgetho.

Merogo e tsenya di , di-salads le sopo tse di nang le dikotla. Dirisa pure ya merogo mo kgotsa di-sauce.

Melemo ya mo botsogong e tletse di-vitamin le di-mineral-e, e thusa go tsweletsa botsogo jwa letlalo le di tsa mmele, e na le fibre e e thusang tsamaiso ya dijo le go fokotsa kgatelelo mo mateng.

Ee, ke ka kgona fa ke merogo e meraro e sa tlwaelegang mme e na le melemo e mentle mo mmeleng, o tlatse ka diporoteini, calcium le di-vitamin tse di lwantshang malwetsi, e ka dirisiwa mo sopong kgotsa e omeletswe e tsenngwa mo dijong. Matlhare a di beetroot, batho ba ja beetroot-e mme ba latlha matlhare matlhare a ona a romile ka fa di-fibre le vitamin A le K. E ka apeiwa jaaka spinach.

Ee, ke ka go tlhalosetsa a re seka-sekeng ka diapole le dipanana ka go lebelela ka fa go jalang mongwe le mongwe wa tsona go leng ka teng, nngwe diapole go jala diapole go tlhokega tlhokomelo e e oketsegileng. Seo se tlhokang sebaka se se nang le phefo e nnye le letsatsi le le lekaneng, mobu o o nang leng ga o tshwanela metsi, diapole di tlhoka mariga a magolo di tlhoka gore di ungwe sentle.